Ni twisisa leswaku home based care eka vatsoniwa ni ni vadyuhari hi laha va hlayisiwaku kona va tshamaku kona va nakekeliwku kona hi masiku hinkwawo ni vona yi fanerile ku ri yi va kona home based care hikokwalaho ka ku vatsoniwa kumbe vadyuhari van'wanyana va va va va kha va tshama va ri voxe va nga ri na vanhu va ku va hlayisa va vona leswaku va dya va hlamba na maphilisi ma ma va nwa hi masiku hinkwawo va landzelela swa le titliliniki.

Nkoka wa vanhu lavakulu leswaku va kuma muholo eka mfumo i ku va vanhu lavakulu a va ha ri na matimba ma ku ti tirhela vona vinyi ve nge he swi koti ku va ya ku tirheni va kota ku hola va kuma mali kambe loko mfumo wu kha wu va nyika mali va swi kota ku ya va denda mali va vuya va ti hlayisa hi yona va kota ku xava swakudya na swilaveko swin'wana na swin'wana leswi va nga ti ndlelaku swona vona.

Hi xitalo vadyuhari i vanhu lava va hanyaku va ri na vuvabyi byo karhi lebyi byi nga ha tshungulekiki ku nga va ti-sugar diabetes kumbe ti-high blood ni nga ndla leswaku ni ni tshama ni swi langutile leswaku maphilisi rihanyo ra vona va ri landzelela na va dya swakudya hi nkarhi va hlamba va hlantsweriwa swilo hinkwaswo leswi va swilavaku va tshama va ri na swona.

Ina ni vona swi lulamelini hikokwalaho ka ku loko munhu a kha a swi tiva ku loko n'hweti yi hela ku na mali yo karhi leyi ni yi kumaka swi hunguta na vutsotsi vanhu va nga fambi va tekela vanhu swi swa vona hi nkanu hi ku va va kha va tiva ku a va na nchumu ene a va yimelangi mali ya nchumu leyi nga ta nghena loko n'hweti yi hela.

Ni vona yi nga ringanelanga yi ri ntsongo hikokwalaho ka ku swilo masiku lamawa la South Africa swi durha ngopfu nxavo wa swilo wu le henhla swinene ku tlula mali leyi va yi kumaku ya social grant.

Ni vona ti phakela vukorhokeri bya kahle hikokwalaho ka ku vanhu vo tala va pfuneka kwalaya tikweni ene i pfuneka kwala i nga zangi i nga lava na mali ya ku khandziya xo khandziya u famba u ya pfuneka kule u khe u pfuneka kwala tikweni vanhu vo tala va pfuneka swinene.

Ku nga simeka pfhumba leri n'hweti na n'hweti ri nga ta famba hi matikoxikaya ku kambisisa leswaku etitliliniki ne le ti-hospital va kuma vukorhokeri lebyinene xana ke.

I ku va va kuma vutshunguri bya le kusuhani hi xihatla va nga zangi va famba va ya khandziya swa xifambo va ya kule.

Ni vona swi ri kahle ngopfu hikokwalaho ka ku vanhu ve le matikoxikaya i vanhu lava nga na vusweti swinene se loko titliliniki ti ri kusuhani na vona va kahlula va kuma ku pfuneka va nga zanga va sogola hikuva va lava timali ta ku famba va ya kule va ya pfuneka kona.

Lexi ni nga ta xi endla i ku teka makwenu wa mina ni n'wi yisa etliliniki ye le kusuhi la a nga ta pfa a kuma vutshunguri kona.

Ku nga va ku ri nkayivelo wa ti dirayivha ta tiambulense eka xibedhlele xo karhi kumbe nxoti wa tiambulense eka xibedhlele xexo na ku va masiku lama tinghozi ti tele ngopfu mi kuma ku ene ka xibedhlele xexo tliliniki yaleyo ku na tiambulense timbirhi mara tinghozi leti humelelaku ka ndhawu yeleyo ti tshama ti tele tiambulense ti tshama ti humini ti fambini.

I ku va va simeka mapfhumba lama ma nga ta famba hi titliliniki hi masiku ma ku phaka maphilisi ma-HIV and AIDS va dyondzisa hi vubihi na vunene bya HIV and AIDS.

E-e ni vona swi nga lulamelanga leswaku vatirhi va kayivela etindhawini ta ta vutshunguri hikokwalaho ka ku hi vona va hlayisaka vutomi bya vanhu so loko ku ri na nkayivelo wa vutshunguri swi vula ku vanhu vo tala va ta luza vutomi bya vona swi nga languteliwanga hikokwalaho ka ku va kha ku xota vanhu va ku pfuna kumbe ku tshungula vanhu lava vabyaka.

Ku papalata sweswo i ku va vanhu lava nga dyuhara va fola layini ya vona vanhu lava va nga va nhwanyana va ha tiyerile va fola layini ya vona ni va fola layini ya vona kambe lava va nga na vuvabyi lebyi byi fanekeleke ku rhanga byi tekeriwa enhlokweni ku va vona va rhangisiwaka mahlweni.

I ku va va ngetela vatirhi lava va nga ta va kha va tirhana na mavabyi hi ku ya hi ku hambanahambana ku vanhu vo vabya so va ya tshunguriwa ka ndhawu yo karhi vanhu vo vabya so va tshunguriwa ka ndhawu yo karhi ku nga vi na dokodela wun'we la tirhanaka na mavabyi hinkwawo.

I ku va vanhu va kuma vutshunguri mahala va nga hakelisiwi timali ta ku tala.

Hikuva va nyika vutshunguri lebyi hetisekeke naswona loko munhu a ya a kha a twa vuvabyi byo karhi vo ku nyika munhu loyi a tirhanaku na vuvabyi byebyo leswaku a ku chekisisa hi vuenti leswaku nkingha ya wena ku nga va ku ri yini leswaku u twa mavabyi malama.

Vunene bya ku ya eswibedhlele swa mfumo i ku va u kuma vutshunguri mahala vubihi bya kona i ku va ku tshama ku tele tilayinini ku tele naswona dokodela wun'we u va a kha a tirhana na mavabyi ya ku hambanahambana ku ri dokodela wun'we ku nga ri na dokodela wa ku yena u tirha hi mavabyi mo karhi.

Ni vona swi nga ri kahle hikokwalaho ka ku hina vanhu hi na ti-believe to hambanahambana van'wanyana a va believe ngopfu ka timhaka ta xintu va believe ngopfu ka timhaka ta xikreste.

I ku va vanhu va mahala hikuva va cheleriwa marhambu ehansi va byeliwa leswaku timhaka ta vona ku nga va ku ri yini va nyikiwa na ku pfuniwa va nyikiwa na mimirhi swi ya hi xintu leswaku va pfuniwa hikokwalaho ka ku mavabyi man'wana a ma lavi mavabyi a ma lavi vutshunguri bya bya xibedhlele kumbe tliliniki ma lava vutshunguri bya xintu.

Va nga pfuneka hi ku hikokwalaho ka ku ku ta va ku ri na vanhu vo tala va ku pfuna eka xibedhlele kumbe tliliniki yaleyo.

Hi nga kombela mpfuno eka tikereke kumbe swikolo hikokwalaho ka ku kereke ti va ti ri kule leswaku ti nga chela vanhu vo tala na swikolo swi va swi ri kulu swi ri na tikatara ta ku tala leswaku vanhu va nga tshama eka swona naswona muaaki wa swikolo hi xitalo wu va wu ri henhla leswo mpfula wu nga ka wu nga koti ku fika wu khukhula makhumbi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko vo tshuka va ve na malangavi ya ndzilo va nga tshuki va ngheni endzeni ka yindlu ku la ku zama ku la ku teka swin'wanyani endlwini ku va va ponisa kumbe ku la ku tshuxa swin'wanyana endzeni ka yindlu ku kondza va switimela ndzilo va fika va ta va pfuna.

I ku va ni landzelela swikoweto swe le mapatwini leswaku va ri rivilo ra movha ri famba muni nakona ni nga fambi ni kha ni tlhavetela foni kumbe ku vulavula na foni nkarhi wo leha ndzi ri ku dirayivheni.

I ku va ku hungutiwa mavilo ya timovha leswaku timovha ti nga ha tsutsumi naswona mapatu ma tshama ma lulamiseliwini ku tlhela ku va ni varindzi ve le mapatwini lava va nga ta va va kha va langutana na swona ku nga va na tikhamera leti ti nga ta va ti thonicini emapatwini leswaku vanhu va famba rivilo ro ndlisa ku yini emapatwini loko munhu a famba rivilo lerikulu ku va na fayini leyi munhu a yi kumaku kumbe ku tekeliwa movha wu ya vekiwa eka ndhawu yo karhi lowu a nga ta pfuka a nga ha wu kumangiki.

I ku va vanhu va lahlekela hi vulawuri kumbexani munhu a lava ku overtake movha lowu fambaka emahlweni ka yena kumbe a va a nga na nangutiselanga leswaku hala mahlweni ka yena ku ta movha kumbe swi ndlisa ku yini yena o chayela movha a nga a nga nanguti ku ri ku humelela yini la a fambaka kona.